Kgetlho la ntlha ke palama sefofane ke ne ke tshogile ke na le dikakanyo tse dintsi mo tlhaloganyong ya me. Ka gonne e ne e le la mathomo. Ke ne ke fofela mo nageng yone eo ya Afrika.

Toro ya me ke go palama sefofane. Ka gonne ke batla go itumela le nna ke utlwe gore go nna kwa le go jang go tshwana le batho ba bangwe. Ke rata go palama sefofane sa Airways.

Toro ya me ke go palama sefofane. Ka gonne go a itumedisa go palama sefofane le batho ba o sa ba itseng. Ke rata go palama sefofane sa Airways.

O batla go palama sefofane o tshwanetse o tsene mo inthaneteng o book-e. Mme fa o fetsa ka nako eo ya sefofane o be o le ko difofane di tsamayang.

Tiriso ya dibese mo ke dulang teng e siame. Ka gonne batho ba bantsi ba ya tirong ka bese e seng ditekisi. Ba bona ditekisi di na le kotsi. Mme dibese di kgona go tsaya batho ba ba ntsi go gaisa ditekisi.

Nna mokgweetsi o o siameng wa bese o tshwanetse wa fitlha ka nako fa o isa batho tirong. Mme le fa o tsaya batho ko tirong ko ditirong tse di farologaneng, wa tlhompha batho ba ba mo beseng wa nna le license ya go kgweetsa bese.

Tse di diragalang tsa dibese ke tse dintsi. Ka gonne batho ba feleletsa ba fisa dibese. Mme gwa gobala batho le bone batho ba ba ba dibese ba feleletsa ba pallwa ke go ya tirong, kgotsa batho ba ba yang tirong ba pallwa ke go ya tirong le bone.

Ka nako e rileng ka gonne batho ba ba farologaneng ba ya ko ditiro tse di farologaneng. Fa bese e ka nkema nka ya tirong ka bese ka tekisi.

Ga e se ke seiwe ke bese. Ka gonne ke ile ka dirisa mogala wa me ka o dira gore o ntsose ka nako e e rileng.

Ga e se ke seiwe ke bese ka gonne ke ile ka dirisa mogala wa me gore o kgone go ntsosa ka nako e e rileng. Fa nako ya bese e fitlha ne e le kgale ke tsogile.

Ga di tsamaye mo metseng yotlhe ka gonne ga e se batho ba botlhe ba ba berekisang dibese. Batho ba bang ba na le dikoloi tsa bone ene bese di na le tsela tsa teng mo di tsamayang teng.

Puso e ka thusa batho ba dibese ka go ba ka go ba okeletsa madi. Ka gonne batho ba dibese ba bereka ka go ikemisetsa.

Ha o dirisa bese go ya tirong dibese go nna botlhoko. Ka gonne bese e tlhwatlhwa tlase fa e tshwane le tekesi ene e isa batho ba ba ntsi go ya tirong.

Ee, go tsamaya ka dinao go molemo go ya ka boitekanelo, ke tsela e tlwaelegileng go tsamaya e batho ba e dirisang mo lefelong la me.

Ke itse matshwao a batho ba ba tsamayang ka dinao mo tseleng. Le ke le itseng ke gore fa robot-o e le khibidu motho yo o tsamayang ka dinao o tshwanetse a eme. Fa e thoma e nna botala o tshwanetse a tsamaye. Motho wa dinao ga a tshwanela go tshela tsela dikoloi di sa ema. O tshwanetse a eme gore dikoloi di tshele kgotsa a eme mo mmaleng o gore dikoloi di fete. Fa a tshela tsela ga a tshwanela go taboga.

Motho yo o tsamayang ka dinao a ka tlhagelwa ke kotsi. Ka gonne fa a santse a re o tshela mmila a ka tjhaiswa ke koloi kgotsa yona bese. Gore dikotsi tse di sa nna teng batho ba ba tsamayang ka dinao a ba nne le tsela ya bone. Batho ba dikoloi ba nne le tsela ya bone, gore motho wa koloi fa a ka thula motho a dinao a tshwarwe.

Go nna le baesekele go ka thusa ka gore o ka fitlha ka pela kwa o yang. Mme dikotsi tsa teng ke gore fa o sa kgone go berekisa baesekele eo sentle, o ka thula, o ka thulwa ke koloi kgotsa wa o fitlhela o wetse mo fatshe ya robega baesekele e o.

Dipone tsa mmila gore go seka ga nna le dikotsi tse dintsi-ntsi fa go sena dipone tsa mmila go nna le dikotsi ka gonne batho ba bangwe le fa ba bona gore mo ga ba tshwanela go kgweetsa, motho wa teng o a kgweetsa o nna le nkane.